Mo setsong sa rona re apara diaparo tsa go tshwana le diope le makgabe, mme ga nako e ntse e ya ko pele, go feleditse go aparwa meaparo ya segompieno e le gore e tlile ka dingwaga ntse tse di tsmaya. E leng gore e tlwaelegileng mo nakong ya gompieno,

Ga ke akanye gore moaparo wa setso o ka apariwa ko dikopanong tsa, meletlong ya go tshwana le di khonferense ka gonne ke moaparo e leng gore e tlhagisa mobele thata. Ebile di kopano tse di jalo di thusa batho ba le bantsi ba gotswa ko di tulong tse di farologaneng, ba e leng gore ba ka seke ba feleletsa ba sa tlhaloganye gore go direga jang ebile goreng go ntse jalo.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke moaparo wa makgabe, ka gonne o bopa seemo le sebopego sa mosadi. Mme ebile o, o modira gore a gololosege ga o apere o kgona go nna le gore o kgone go tsamaya ka one le go bina ka o ne.

Nnyaa ga ke akanye gore ke tsone tse di rotloetsang bana ba gompienong go apara, moaparo o ba o aparang. Moaparo wa setso ke moaparo o e leng gore o ne o apariwa go na le bagolo le bagodi, ebile ba lebeletse gore go sireletsegile mo seemong seo. Mme ba gompieno ba apara fela ba ya ko ditulong tsa bone le ko mafatsheng a ba yang ko gone, ebile ga ba o aparele le gore ba nne mo go nang le tshireletsego teng. Jaanong moaparo wa setso ga e se one o tlhotlheleditseng moaparo wa gompieno o aparwang ke bašwa.

Dibaga le fešene tse di aparwang, di bontsha ka go farologana ka gore setso sengwe le sengwe se na le mebala, le mokgwa o ba segang ka ona diaparo tsa bona. Ebile le dibaga le dilwana tsa go ikgabisa, setso sengwe le sengwe se na le ka mokgwa o ba rokang ka gone ampo ba dirisang ba dirang dibaga ka gona. Ga o lebile o kgona go bona gore se, ke sa setso se se rileng ga e se gantsi o ka itlhela ditso di tlhakanetse moaparo wa setso kgotsa dibaga tsa setso.

Go ya ka setso mosadi ga a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apesiwa khiba, le tuku, le go fitlha mangwele. Mme ebile o tshwanetse go apara jalo ka gonne, ke go bontsha go tlhompha setso, le go bontsha batho ko ntle gore o tserwe ebile ke molekane wa motho. O tshwanetse o simolola go apara moaparo o ikgethileng gore a bontshe gore ke motho, ke mosadi wa lelapa. A apare dilo tse di khurumetsa mangwele, tse di khurumetsa magetla jalo jalo, tse di khurumetsang dimpa go bontsha gore o nyetse.

Diaparo tsa setswana gantsi di dirwa ka letlalo la phologolo. Mme ba dira ka letlalo la phologolo gonne ke tsone tse ne ba di dirisa go di apara, jaaka diaparo jaaka moaparo bogologolo. Ebile go tshwana le seope, makgabe.

Ka kamano e e leng teng gareng ga setso le le diaparo tsa basadi ke gore, basadi ga ba sa tlhole ba ba na le kgatlhego ya go apara setso. Mme ebile mo nakong ya gompieno o ka se fitlhele mosadi a apere setso, kampo a, go sampo go na le motho o aparang setso mo nakong eno. Gantsi bontsi, diaparo tse ba di ratang ke tsa nakwana ya gompieno tse di apariwang ke batho ba gompieno.